Ga ke ise ke palame sefofane, gore nka itse gore ke ikutlwa jang. Ga ke ise ke tsamaye ka travel-a ka sefofane.

Nna ke mongwe wa batho ba ba tshabang sefofane, ka gonne ke nagana gore ga go ka direga phoso nngwe, tota o ka se kry-ye bo bongwe bophelo tlabe go ile fela jalo.

Sa ntlha, o tshwanetse go dira passport-o ya naga ya rona, a fetse a dire le se se bitswang visa, a fetse a dire le se se bidiwang medical insurance, a fetse a ye airport-o, ko bo emela fofaneng, a fofe a ye Nigeria, a fitlhe a bafe dipampiri tsa gagwe, a bafe le o ne medical inšorense gore e re a lwala a kgone gore a thusiwe.

Tiriso ya dibese mo toropong e ke nnang mo go yone e ntle thata, e amogelesegile ka gonne di a re thusa thata. Di-price-se tsa gone di tlhwatlhwa tlase go na le dikhumbi.

Mathata a ke a fitlheletseng a go dirisa karata e e botlhale, o kry-ya gantsi e le gore mechine-ni ya bone ya dibese ga e bereke, mme ga o scan-a karata ya gago e e botlhale, ga e ntshe selipi.

Mokgweetsi wa bese ga a tshwara nako, ebile a tlhompha batho ba a ba kgweeletsang. Ke itemogetse gore o thusa ba bantsi ba ba yang ditirong, ba thusa gore ba se ke ba tsena lata mo meberekong.

Dikotsi tse dintsi di diregang fa go na le strike, go ya ka nna, batho ba ba yang tirong ba amega ka simolola ka go ka gore ba dirisa madi a mantsi go ya tirong ka gonne ba ne ba tshepile yone bese, ka gore di-price-se tsa bone di tlhwatlhwa tlase go na le tsa dikhumbi.

Dibese di tsamaya ka dinao ka dinako, ka gonne dibese gantsi di dirisiwa ke babereki ba di mine, babereki ba ba berekang kgakala. Ka jalo, di a ba thusa gore ba fitlhe ka nako ko mmerekong. Nna ga nka siiwa ke bese, ya nkema ka dinao, nka emela e latelang mme ka founela ko mmerekong go ba bolelela gore ke tlile go tsena ka nako e e rileng.

Ee, ke kile ka siiwa ke bese ka ntlha ya lebaka la go tsoga laat-a. Mme, yanong ka gore bese e tsamaya ka nako, ke nna ke nnileng phoso ka go tsoga laat-a, bese ya ntshiya.

Ee, mo tikologong e ke nnang mo go yone, gonne ditshupetso tsa dibese le jaanong, bapagami ba amegile thata ka gonne ba tshwanetse ba simolole go dirisa dikhumbi, ba simolole go tswa mo di-budget-eng tsa bone tsa transport-o.

Dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe kgotsa mo ditseleng tsa metse tsotlhe, ka gonne dibese di diretswe di-bus stop-o, di tsamaya mo tseleng e le nngwe go folosa bapagami.

Koketsego ya bone ya ngwaga le ngwaga ya tlhwatlhwa, ga e ame thata jalo ka gonne ga ba tlhatlhose di-prys-e tsa bone thata.

Ke tlhopa lesome ka gonne tota, dibese di a re thusa, ditlhwatlhwa tlase tsa bone, le go pega dithoto mme o sa di patele le seat-i.

Ke tlile go utlwa botlhoko thata ka gonne dibese di re thusa, gone go boloka madi. Ke tlile go utlwa botlhoko thata, mme ke tla dirisa se se tlabe se dirisiwa.

Ee, ena ke tsela e e tlwaelegileng mo ke nnang teng, go tsamaya ka dinao. Batho ba le bantsi ba ikwetlisa ka go tsamaya ka dinao.